Ee, ke a dumela gore go nale malwetsi a e leng gore a tlhoka dingaka tsa setso tota boammaaruri. Ke a dumela le kgang eo, mme ke tlile ka bona seo se diragala mo malomeng wa me o a neng a, wa neng a sampane a phela. E ne ya re ka lengwe la malatsi, a iphitlhela e le gore ha tsoga sentle, ha tsoga sentle malatsi a makalokalo. Ra leka go mo isa ko dingakeng tsa Sekgowa mme go se tswellopelo e e leng gore dingaka be e hitlhela. Ra feleletsa re ile ko ngakeng ya setso. Ko ngakeng ya setso ba sedimosa gore motho o, a ka tswa a jesitswe mme ba dira bojotlhe ba gore sejeso seo, ba se ntshe mme mo malatsing ra bona malome wa rona a tokafala ka gore jalo, ke a dumela.

Ke tlile ka bona motho wa phelang ka bogole a sa tshwarwe, a sa tshwariwe sentle mme seo ga se a ka sa ntsaa sentle ka gore ke nale tumelo ya gore re le batho rotlhe mo botshelong re na le ditshwanelo ene ke na le bonnete ba gore tshwantse re tshwariwe ka tekatekano.

Batho ba ba nang le bogole, le bone ba nale ditokelo mo botshelong le ditshwanelo tse di itseng. Ka mafoko ao, le bona ba letlesegile gore ba ka nna le nka e baya kere di-opportunity kapa ditšhono tsa ditiro tse di kgethetseng gore le bone ba kgone go tswellapele, ba nne le diporojeke tsa bone tse di ikemetseng kwa thoko tsa batho jwa bogole. Ba nne le di-activity kapa yone metshameko e e rileng e leng ya bone ya batho ba bogole. Mme mo godimo ga moo, le bone ba tsewe sentle ke batho.

Ga ne ke ile ko bookelong ke ne ke robegile leoto, mme ka fitlhela dipalopalo tsa batho ba ka feta lekgolo ke sa kgone go duela bookelo jwa poraefete, pelo ya me ile ya utlwa botlhoko mo go maswe thata ka gore ke ile ke a bona tota gore baoki tota ga ba na nako le rona re le balwetsi. Re ne ra re eme mo meleng e meleele lobaka lo lo telele mme go se na thuso epe e e tlhagang. Ke ne ka bona tota gore ga re tsewe tsiya re le balwetse.

E ne yare ke tshwerwe ke bolwetsi bo mogotlholo, ke utlwa ke gateletswe ke palelwa ke go tsoga, ke utlwa ke opiwa ke tlhogo, ke tlhakatlhakane e le gore serame se nkapere mme molemo wa setso o kileng wa mperekela, ke phate ya ngaka. Phate ya ngaka ke molemo o ileng wa mperekela thata, ka bona mo malatsing a tsamayang ke tokafala. Mme nka rotloetsa dipalopalo tsa batho gore molemo o tota o a bereka ka boammaaruri, mme o ne o ka o fitlhela mo marekelong a setso bontsi thata ko borekelong jwa go tshwana le Matrampane. Ke, bookelo bo e leng gore o a bo fitlhela mo ditoropong.

Fa monna le mosadi ba ba tshelang ka mogare wa HIV ba ka rata go simolola lelapa, dikgato tse di maleba tse e leng gore ba ka di tsaya ke go ikamagana le ngaka e maleba ya ka ga mogare wa HIV. Ke ene motho o o maleba yo a ka ba bontshang tsela e e siameng gore ba ka tsaya dikgatho tse di rileng tse feng, mme ke ene a tla dirang bonnete ba gore a ba lekole gore a mogare wa bone ke mogare o o siameng kapa jang. Mo go kgonagalang teng a ka leka go ba naya ditlhare tsa go tshwana le bo di PrEP-e kana tsone di PEP-e, di a farologana. Ngaka ke ene a tla dirang bonnete ba gore o ba bontsha tsela e e maleba, ke yone kgato e maleba eo.

Tsela e maleba ya gore motho a lemoge fa a nale kgatelelo e kwa godimo ya madi ka bonako, ke fa motho a ikamagana le dingaka kapa a ya ko bookelong a go itekola madi. Ke ka moo dingaka di tla mo naya dipholo tsa gagwe mme di mmolelele gore a ke ka BP ya gagwe e kwa godimo kapa e kwa godimo. Mme dingaka ga di fitlhela gore BP ya motho oo e kwa godimo, ke teng ba tla mmolellang gore o na le yone kgatelelo e kwa godimo ya madi.

Lebaka le le dirang gore go rotloediwe gore baimaneng ba belegele ko maokelong, ke ka gore go a itsiwe gore ko maokelong, le fa ngwana a belegwa a tla a nale mathatanyana a a rileng, baoki ba teng ba ka mo tlhaga thuso, ba dira bonnete ba gore ba mmonela thuso ka bonako. Mme fa moimana a belegela kwa tlong kwa nnang teng, e thatanyana ka gore le fa a tlhagelwa ke kotsi ga nkitla ba ka se kgone go mo thusa sentle, nako e sa le teng mme le botshelo ba gagwe bo ka latlhega kapa ba ngwana. Ka moo go botlhokwa thata gore moimane a ye ko bookelong, a belegele teng.

Fa motho a nale kgatelelo ya madi e kwa godimo e leng high blood pressure, a ka dira bonnete ba gore o tsaya ditlhare tsa gagwe nako le nako, ka tshwanelo mme a diri bonnete ba gore o ja dijo tse di itekanetseng. Dijo tseo e ka nnang maungo a go tshwana le bo dipanana, diapole bo di grapes-e, ke tsone maungo a leng maleba, a e leng gore motho a ka aja mme a dire bonnete ba gore o efoga dijo tse di ka tswang di le letswai thata.

Ke bua le bana ba basetsana, nka ba rotloetsa ka go thibela pelegi mo goreng gore fa e le gore ba setse ba tlhakanela dikobo, nka ba rotloetsa kere ba dire bonnete ba gore ba ya ko maokelong ba go tsaya dipilisi tsa go thibela pelegi kapa ba tlhabele go thibela pelegi gore ba se ime nako e sa le pele. Mme fa e le gore ba mo tirisong ya tlhakanelo ya dikobo, nka ba rotloetsa gore ba ikamane gagolo le go dirisa mosomelwano kapa tsone dikgotlhopo. Ke tsone tse di ka dirang gore ba thibele pelegi ba sale bannye.

Go tokafatsa ditirelo tsa tlhokomelo ya pele ga pelegi go ka fokotsa selekano sa go tlhokafala ga bo mme le masea mo mafelong a humanegileng thata ka tsela e e rileng ka gore ba kgona go iphitlhela e le gore le bona ba nale kitso e e rileng ya gago tliwa ka pelegi. Le bone ba kgona go iphitlhela ba ungwela kitso e le ntsi thata gore ba se iphitlhele ba le mo mmeleng mme ba sa itse gore ba ka iphitlhela ba ile kae. Seno se ka ba rotloetsa thata gore le bone ba nne le kitso e e tseneletseng thata.